Ngokoluvo lwam kwindawo endihlala kuyo akukho zixhobo zaneleyo zokuxhasa ezemidlalo kunye nezokonwabisa. Oko, kukhokhelela emisebenzini enqongopheleyo. Iindawo ezininzi azinazo izibonelelo ezifanelekileyo, izixhobo, okanye inkxasomali eyaneleyo yokuxhasa ulutsha olufuna ukuphuhlisa izakhono zalo okanye ukufumana amathuba ngeenkqubo zokuzonwabisa.

Kwizikolo ezisemaphandleni okanye elokishini anqongophele amuthuba okufumana ezemidlalo ezifana nee-jiminastiki, ukuqubha, itenisi, igolufa, ikarate, iskwashi, ijiminastiki, nebhaskethibholi. Kungabaluleka ukuba urhulumente awandise amathuba okuthi abantwana bafumane izakhono zokuthi bakhule kule midlalo.

Ewe, kuba zinganceda ukuphucula impilo yomzimba, ukwakha izakhono zokusebenzisa, kunye nonxibelelwano, ukunciphisa uxinezelelo, kwaye ukunyusa ukuzethemba. Imandlalo ikwafundisa ukuthimba nokunikezela kunye nendlela yokujongana nempumelelo okanye ukusilela.

Kwiphondo lentshona koloni kwabakho ugalelo oluninzi emva komsitho weFIFA yangonyaka ka-twenty ten. Kwabakho ibala lokudlala ibhola elikhulu eliseGreen Point. Kwakhiwa imisebenzi kuluntu lokuhlala. Abantu abanintsi baye bafumana uphuhliso ezindleleni, ekufumaneni izindlu, nasekufumaneni imisebenzi nezakhono.

Into yokuqala ethi qatha engqondweni xa kuthethwa ngemidlalo yebhodi ngumdlalo wetshesi. Kungenxa yokuba lo mdlalo waziwa kakhulu kwihlabathi lonke. Lo mdlalo udlalwa ngokwesicwangciso, ubulumko kunye nokunika ingcinga phambili. Abantu abaninzi bawubona njengomdlalo owenza ingqondo isebenze yaye uzithembe.

Abantu abanintsi bathatha inxaxheba kulo mdlalo okanye kolu gqatso ngezizathu ezahlukeneyo, ezifana nomngeni womzimba nengqondo, ukwazisa iimbali nenkcubeko, umoya wobunye noluntu, ukwaneliseka kwangaphakathi nokuzifezekisa, ukuphonononga nokhuphiswano, kwaye nokunxibelelana nabanye abantu nokuzinonophela.

Ewe, kuyinyaniso ukuba imidlalo ingaba luncedo ngakumbi kwiindawo ezithile ekuncedeni ulutsha lungangeni kwizenzo zolwaphulomthetho. Imidlalo inika ulutsha indlela elungileyo yokuchitha ixesha labo, yakha ukuziphatha kakuhle, iphucula izakhono zokusebenza neqela, kwaye ibanike neemvakalelo yokuba bayinxalenye yoluntu.

Ewe, yaba nengeniso kakhulu ingakumbi kwezezimali. Yaphuhlisa amathuba emisebenzi kulutsha, yaphuhlisa izakhono zolutsha, kwaye kwabakho impumelelo ekulungiseni iindlela, izakhiwo, kwakunye namabala asekuhlaleni.

Kwakumnandi kakhulu. Wonke umntu wayebhiyoza. Kwakukho umoya wobunye, umoya wokwakhana, nomoya wokukhulisana nokuphuhlisana kwezakhono. Waba nempumelelo kakhulu umdlalo wehlabathi weFIFA ka-twenty ten eMzantsi Afrika.

Ngokolwam uluvo imidlalo ye-elektroniki inokuchaphazela impilo yabadlali ngokulungileyo nokungalunganga. Kwicala elilungileyo ukudlala imidlalo yekhompyutha yokhuphiswano kungaphucula izakhono zengqondo ezifana neenkumbulo, ukusombulula iingxaki kunye nokwenza izigqibo ngokukhawuleza. Ikwakhuthaza nentsebenziswano kunye nonxibelelwano xa abadlali besenza njengeqela. Nangona kunjalo kukho neziphumo ezingalunganga. Ukuhlala ixesha elide ngaphandle kokuzilolonga kunokukhokelela kwiingxaki zempilo njengentlungu yomqolo, ukudinwa kwamehlo, kunye nokukhuluphala ngokwasemzimbeni. Ukuchitha ixesha elininzi ukudlala kunokubangela noxinezelelo, ukungalali kakuhle, okanye ukuxhaphazeka kwemidlalo.